Ee, ke ya tseba ho kganna sethuthuthu e tswe ho kganna sethuthuthu ho bonolo haholo ho feta ha o kganna koloi le hape sethuthuthu o feta ha bonolo sephethephetheng le nako eo o e tsamayang o tsamaya nako e kgutshwane ho feta ya koloi.

Raditekesi o phoso haholo hore a se ka jwetsa bapalami ba hae hore taxi e nyolohile ka tlasa mabaka a itseng hoba jwale motho ha lo palama taxi hoseng. A re o ya mosebetsing ebe ba ratekesi o mo jwetsa hore tekesi ya hao ha o sa e palama ka ten rand o so e palama ka twenty rand . Jwale ratekesi ena ho molemo hore a jwetse bapalami ba hae e sale ka nako hore tekesi e tla tsoha e nyolohile ka letsatsi le itseng ka kgwedi e itseng le ka nako e itseng. Hoba ho seng jwalo bapalami ba ditekesi ba tla etsa strike ho isa ho sa feleng.

Mokganni o tshwanela ke hore a se ka kganna ka lebelo le hodimo haholo.

Nkeke ka thusa mokganni hore a lwantshe bapalami tekesi hobane ntho eo ke ntho e mpe haholo hoba kantle ho bapalami tekesi ya hae e ke kebe ya tsamaya mmileng ebile a ke ke be ya etsa tjhelete ya boroko motho ya ka tlung hore a tla tsebe ho iphidisa jwale ka tsela eo ho hang ho hang nke kebe ka mo thusa.

Iyoh! motswalle wa ka tekesi ene ke e palame ke sekorokoro ebile ke ikutlwa ke se hantle ho hang ke tshwerwe ke hlooho ebile ekare ke tshwere ke mala ya kutshuma e nkga di-oli e nkga diesel hore ke sekorokoro fela tjena sa tekesi le kgale ho hang motswalle wa ka ke e palama tekesi o phethe o mpona o mpolaya ke e palama taxi eo.

Lebaka ke hore bese ya masepala e tsamaya dibakeng tse itseng feela le tse ding.

Haholoholo nna ke rata ho sebedisa tekesi leetong le le kgutshwane hoba e fihla ka pele e tsamaya ka pele ebile e palamisa le bakganni ba ba banyane.

Hallo, ke one one two ena ke kopa ambulance ka potlako ka pele hoba jwale motho enwa o thutswe ke koloi mona dirobotong. And ho bonahala eka a ka tloha lahlehelwa ke bophelo ka potlako ke kopa le mpitsetse ambulance.

Ke ikutlwa ke tshwenyehile haholo hoba ke ipotsa hore na molaodi wa sefofane se re se palameng na ebe wa re nahanela kgotsa wa inahanela na le hona hobaneng ha se tloha pele mane pele re tloha moo seteisheneng ba sa re jwetsa hore sefofane se se ka ba le bothata bo itseng jwale ka hoo ke utlwa pelo ena ya ka e utlwile bohloko haholo fela eseng hanyane.